Merogo mengwe e e sa itsegeng thata ke a go tshwana le wa seTswana, wa thepe, wa dinawa e tlhogang ko tshimong ke yone fela e e sa itsegeng thata go tshwana le dinawa tsa seTswana, go na le tsa merogo go gontsi ko tshimong.

A o ka re tlhalosetsa gore go ntse jang go jala mofuta o o rileng wa maungo a a jaaka diapole kgotsa dipanana.

A o ka re tlhalosetsa gore merogo e e jaaka ditamati e jalwa jang le gore e rojwa jang.

Rooibos-e e a jalwa ka e tlhoga ka matlhare, matlhare a teng wa a kotula ga o fetsa go a kotulwa, wa omisa gore a omelele tota thata thata, go tloga foo wa a sila gore a nne soft-e a kgone go dira tee, ga omile yalo a kgona go ba a masesane go fitlha o kgona go e dira tee ka ona.

Melemo e ka nnang teng mo boitekanelong jwa go ja rooibos ke ya go tshwana le kalafi mo bagoding , e ka thusa ka bolwetsi wa high blood, e nka thusa jaaka nwewa yaaka tee go batho ba bantsi ba ba ratang tee thata.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsone ke tsa go tshwana le temo ya rooibos nako nngwe ha e tsamaye ka tshwanno, nonyane di ja temo diphologolo di a fula di ja temo temo e beswa, nako e nngwe rooibos-o ha e gole ya swa yone e tlhoka metsi e tlhoka dikotla ga e di-kry-e ha e kry-e metsi go nosediwa.

Balemirui ba maungo ba lebagane le bosenyi batho ba senya maungo ba utswa, diphologolo di ja maungo di fula maungo maungo ha leme ga a gole a šwa a tlhoka metsi, maungo nako nngwe ga jwalega balemirui ga ba itse gore ba ka kgona yang gore maungo a ungwe ntle le gore ba seke ba nna le mathata.

Maungo a dirisitsweng a omileng go tshwana le dijeme le juice, sukiri, di-fruits, dikotla, diapole, diperekisi le di-peanuts-e, matonkomane , go tshwana le mango, pear-e ke tsone tse di omisitsweng.

Maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng ke a go tshwana le ditapole, dipanana, merogo namune ka gore ke tsone di na le dikotla tse di botlhokwa batho ba di rata go feta maungo a mangwe. Di botlhokwa mo mmeleng wa batho ba ba tona, mo mmeleng wa batho ba ba nnye le batho ba botlhe ba ba di ratang.

Merogo e leng gore e jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke ya go tshwana le wa seTswana, spinach-e, morogo wa dinawa, morogo o anegiwang le dikotla tsotlhe tsa merogo gonne ke ka ntlha ya gore di naya dikotla tse di tshwanetseng batho botlhe go tshwana le bagodi le bašwa le bone bana, e thusa mo mmeleng ka go fodisa le go oketsa dikotla tse di tlhokegang mo mmeleng.

Dithoro le mabele ke dilo tse di mo segompienong di jewa thata, ke tsone tse di ratiwang, ke tsone tse di fang dikotla tse di thusang thata, thoro ke tsone di jalwang di oketsang dijalo tse di tlhokegang le mabele ke yone a oketsang kana a oketsang mo mmeleng dikotla.

Fa go tewa wine farming go tewa polase ya dijwalo tsa dino, nnotagi ya bagolo, nnotagi e sa tageng, nnotagi e seng ya bana. Ba dirisa dijalo go tshwana le di-fruits, ba di anega ba di omisa be ba dira bojalwa ka tsone ba di rekisa tsa mefuta futa go tshwana le ya grape, go tshwana le tsa apole, tsa mango ka mefuta futa ya di-fruits.

Dilo di le botlhokwa tse o ka di dirisang go itshimololela tshingwana mo lelapeng ke tsa go tshwana le metsi, dijwalo tsa mefuta futa ya morogo o batlang go e jwala, tshire la go sireletsa dijalo tsa gago gore di seke tsa jewa ke diphologolo kgotsa dinonyane, di garawe, peke, haraka o kgona go epa go epela dijalo tseo dithoro go jala dithoro di a tlhokega ga o tshwanetse o jwale le merogo go ya mefuta futa.

Rooibos-o e thusa go gontsi mo go farologaneng le go sireletsa tikologo, rooibos-o o ka e dirisa ka mefuta e le mentsi e sa tshwaneng ya go lema.

Dithoto tse di botlhokwa thata tse ke di itseng ke tsa go jwala mabele, tsa go jwala merogo, tsa go jwala mefuta ya maungo a mantsintsi. Botlhokwa jwa tsone ke for temo, go kutula, go ja, go fodisa mmele, go alafa balwetsi le go thusa thata mo bagoding.